Dumelang, ya buang ke Dipuo. Ho tjhentjha mo melaong ya stokvel. Wa pele molao ke hore tjhelete ha e ntshe ke motho a le mong. Wa bobedi ke hore mongodi o ngola dibuka, ha di tshware ho yena. Dibuka di tshwarwa ke motho ya kantle ho komiti. Wa bobedi, motho ha ntshe tjhelete a le mong, tlameile ebe batho ba ka reng ba bararo kapo ba bane ho ntsha tjhelete ya stokvel. Ke a leboha.

Dumelang, ya buang ke Dipuo. Ke utlwile bohloko haholo hobane banka ya ka e hutse tjhelete e ngata haholo moo eloreng tse ding tsa dintho tse ke tlamehileng ho di lefa, ha ke a di lefa. Jwale ke kopa bankeng ya ka ba nhlalosetse hantle-hantle hore ho huleng ho bona tjhelete e ngata ee, hobaneng? Ene hobaneng ba sa nhlalosetsa, ka utlwisisa hore ha ba hula tjhelete ekana ke ya mabapi le eng? Hobane ntho tsa ka di salletse morao tseo ke tlamehileng ho di lefa. Ke a leboha.

Dumelang, ya buang ke Dipuo. Batho ba insurance eo ya nakwana ba itse ho nna ba tla nfounela ka Laboraro ba kgone ho nthusa ka koloi ya ka e shweleng leshala ha mmoho le tse ding tsa moo koloing di hlokehang. Jwale ke emetse ho founelwa hape hore ba kgone ho njwetsa hore ba tlo nthusa. Ke eng e ke tlamehileng ho e oketsa ho yona insurance-eng eo ya nakwana?

Dumelang, ya buang ke Dipuo. Ke ile ka founela bankeng ya ka, ka ba kopa hore ba nthuse ho phapanyong ya tjhelete e ka hodimo. Ba njwetsa hore ke tlamehile ke ye bankeng ka hare ke kgone ho kgetha eleng tjhelete ya Dubai eo ke tla beng ke e qela le ho e batla ho ya fetolwa. Jwale ke ile ka etsa jwalo, ha ke qeta ka e fumana. Ya ba ke ikela Dubai ha monate.